Abafundi kumele bazi ukuthi kwezemidlalo esikoleni ibaluleke kakhulu, umele udlale imidlalo ehlukahlukene noma udlala ibhola lezinyawo, ibhola lezandla, uyafunda amabhuku.

Ngasizwa kakhulu kuthi imidlalo ngiyidlala beyiletha injabulo kakhulu kimi ngichitha isikhathi, bengikhona nekwazana nabantu abaningi, ngenca yokuthi bengikhona ukukhulumisana nabantu bengize ulunya.

Ngikhathazeka kakhulu ngobe nami kungahle kusasa kube ngimi lo wenza leyo nto, ngize ngiphumelele nami ngibe nesitolo sami ngikhone ukuthengisela abantu i-brand engiyicalile or izinto .

Yebo ngingazibona ngenza njengaye ngiba umuntu obalulekile emphakathini nakubantu abaduze nami ngibasize .

Ngizizwa ngizizwa kungithusa kakhulu ngobe lokho ngisuke ngifuna kuphila ngakho ukutsi, kube yinto ezongifakela imali ekhaya, kube into ezongipha imali, ngihlale .

Kudinga ukuthi azijwayeze loyo muntu kuze azovela lapho kulawa amavidiyo kahle angathukile eze ivalo, abe umuntu ojabulile onganalo ulunya.

Besivisisana kakhulu siyinto yinye senza into yinye, besibonisana sikhona ukutshela omunye kuthi wente right, sikhone kutshela umuntu wenze wrong, singakwatelani.

Umdlalo webhola letinyawo ngiwudlale kakhulu, besikhona kuhlangana nabantu engabazi, sigcine sesazana sibe into yinye .

Buhlungu kakhulu nasicabana ngobe bese sigcine singasazwisisani, singasabonisani lapho omunye uthathe imali ubaleka nayo.

Noma yiphi ngayikhetha kuze izonginikeza imali, ngizoba nayo imali ukuthi ngihlezi nginemali bantu bazongisapota kakhulu, ngibe nami ngibe impumelelo kubantu emangweni, emphakathini.

Ngizizwa ngijabule kakhulu ukuthi ngiyabaluleka abazukulu ngemidlalo engiyidlalile kakhulu yesintu so, nabo kumele benze njalo.

Kunemthelela lomuhle kakhulu ngobe ngingazithola sengiphambili kakhulu sengizibona ngikumabonakude ngivela khona abantu bangisapota kakhulu, loko kungangijabulisa kakhulu.

Izikole zingahamba zibe nemidlalo ezikoleni eyihlukahlukene kuze zizoba nechaza lokudlala kwabafundi, bafundi kwamele babe ne-special day kuthi bayakhona kudlala, badlala imidlalo lehlukene. Bazozibona nabo sebaphumelele ngakusasa .

Ngingakhetha ukudweba, ngidwebe izindlu lapho kuzo khona ukuthi ngithengisele abantu abazongipha imali, ngamanani aphezulu namanani aphasi.

Kubalulekile kakhulu ene kulula ngoba umuntu kulula kumanzi ene kulula ukumethemba, kwezemidlalo uyakhona ukumthemba umuntu nihloniphane, nithandane futhi njengabangani nenze .

Kuyasiza kakhulu ukuhlala ekhaya ngobe awenzi bugebengu, awenzi amahlebo, awenzi abangani ababi, awubi .

Ezikolweni bangawenda sisiciniseko ukuthi zonke isikole zinemfundo ebalulekile, zinemfundo echakazile, abafundi bonke bayalalela bayahlonipha, angeke bantu angeke bafundi benze ubudlwembe esikolweni.